Eyona ndlela iyiyo yokunxiba kukuba ndinxibe njengomfazi ndithwale iqhiya, ndinxibe amajerumani, ndifake isikhafu, ndinxibe ijezi enemikhono emide ukunika intlonipho.

Yhe mhlobam, apha kuthi ke kwaXhosa xa ungena endlini okanye uthetha nomntu omdala umnqwazi siyawothula ukubonakalisa imbeko, ukuzithoba kunye nokuhlonipha amasiko esiNtu. Oku ke kusenza sibe nobudlelwane obuhle nabantu abadala kwaye kuqinisekisa ukuba siyayilandela imigaqo yesiNtu ngokunyanisekileyo.

Isinxibo sale mihla sidibanisa izitayile zesimanjemanje nezesiNtu zamadoda amaXhosa, sivumela amadoda ukuba asebenzise iimpahla ezihlukileyo zemihla ngemihla ngeli xesha esahlonipha amasiko abo kwiziganeko ezikhethekileyo. Oku kubonisa uguquko oluhambelana nokugcina isiko kunye nokuzivelela kwixesha langoku.

Isinxibo sale mihla sibonelela oomama abangamaXhosa ngolungelelwasiso phakathi kwesimanjemanje nesiNtu, sibavumela ukuba baxhobise imisebenzi yabo yemihla ngemihla ngelixa besahlonipha kwaye begcina amasiko abo kwiziganeko ezikhethekileyo.

Umgidi ezona mpahla ndinokuzigcina kuwo ngumbhaco okanye itshikiza yejeremane kunye neentsimbi zesiXhosa.

Ngokolwazi lwam emingcwabeni isinxibo sebhinqa elitshatileyo kunye nentombi engekatshati ziye zohluke. Umfazi otshatileyo uhlala inxiba iimpahla zesiNtu ezibonisa ubudlelwane bakhe nomyeni wakhe ezifana nesikhakha okanye iindawo ezithile ezimnyama okanye ezimthubi ezinxulumene nokuhlonipha. Kwimingcwabo abafazi abatshatileyo bahlala bexhotyisiwe ngeengubo ezibonisa ubomi obutsha kunye nemfanelo yokuba ngamalungu omtshato ukanti intombi engekatshati ixhaphake ukusebenzisa iimpahla ezikhanyayo okanye ezingabonisi uxanduva lomtshato.

Eyona ndlela ilungileyo yabantu ababhinqileyo yokunxiba emicimbini ebalulekileyo kukuba banxibe imibhaco kunye nefasikoti yawo. Anxibe isikipha esiza kuthi sigqume iingalo kunye namabele ze ombathe ibhayi lakhe lombhaco, ezinyaweni anxibe amanqashela aqabe ebusweni. Entloko, xa ongumama osemtsha athwale iqhiya yakhe enenqumo, xa ongumama osele emdala athwale isiqhuva sakhe. Hayi, ayilunganga indlela yokuba unxibe uveze iingalo namabele xa ungumntu obhinqileyo otshatileyo.

Ukugcina inkolo nenkcubeko kufuna umzamo wamaqela onke abantu abadala, abatsha, imibutho yesiNtu kunye neenkqubo zemfundo ngenkcubeko nokusetyenziswa kolwimi lwethu ukuze isiko lihambe lisuka kwizizukulwana ukuya kwezinye ngempumelelo.

Ukwazi isiduko sakho kunceda ukuba uzazi ukuba ungubani na kunye nemvelaphi yakho ukuhlonipha usapho kunye nokugcina amasiko esintu esibalulekileyo kwixesha elizayo.

Intombazana inelungelo lokusebenzisa isiduko sikamama wayo kuba yindlela eqinileyo nasemthethweni yokuzazisa ngaphambi kokuba atshate.

Izizathu ezibangela ukuba bacinge ngale ndlela kukungamkeleki iindlela zesiNtu, ukungabikho kolawulo oluqinileyo, imfundo engaphelelanga ngemvelaphi yamasiko.

Xa ufuna ukwakha ubudlelwane nomnye umntu uzilanda uphele kwisiduko soomama nomama, sobawo nosapho lwabo bobabini ukuze uqinisekise ukuba anizalani kwaye ungangeni kumtshato ongavumelekanga ngokwesiNtu.

Ngokolutsha lakudala xa ubona umntu omdala okanye umntu omkhulu exhakazela esindwa ziiplastiki, kwakumele umbulise kuqala ze ucele ukumphathisa uyomfikisa endlini, umvumele adlule ahambe phambili.

Ukuhlamba inyala kunye nokohlwaywa kwabo benza inyala kumasiko amaXhosa kuquka ukuhlamba umzimba nomoya, ukwenza iminyhadala yesiNtu, ukugqiba intlawulo yesiko kunye nokuxolelana phakathi kwabo bonke ababandakanyekayo ukuze kuqinisekiswe ukuba inyala liyaphela ngokupheleleyo.